Ngingakhetha ukuhamba emini. Uhambo lwasebusuku angiluthandi, kungcono ukuhamba emini ngizobona nendlela. Ebusuku angiluthandi uhambo lwasebusuku ngoba lunezingozi eziningi. Kwesinye isikhathi o-driver basuke sebekhathele uku-drive-a, kwesinye isikhathi umuntu ozele esa-drive-a, so-uhambo olwasemini ilona engingalukhetha. Ngithanda ukuhamba emini ukuze ngizobona kahle nendlela engiyithathayo.

Kubaluleke kakhulu ukuthi amabhasi ame adedele abagibeli ukuthi bathathe ikhafu uma behamba uhambo olude ngoba uma umuntu ezohamba uhambo olude, kungenzeka ukuthi uselambile uma ngabe noma engalambile udinga ukuyozikhulula endlini yangasese. uhambo olude luyakhathaza. Kubalulekile ukuthi abagibeli bengama endleleni abantu bekhone ukuthi beke belule izinyawo. Abalambile bethenge ukudla, abadinga indlu yangasese beye endlini yangasese ukuze beyozikhulula kahle, abalambile bethole okuya ngasethunjini. Ngoba abanye abantu sebagula baphathwa oshukela, akumele ukuthi belambe isikhathi eside.

Osomatekisi kumele babe nomhlangano lapho abazovumelana khona ngendlela ebazophilisana ngayo nendlela yokuthi imizila bayihlukanisa kanjani. Yibaphi abahamba kumuphi imizila, Iibaphi okumele behambe kuyiphi imizila. Uma bengahlala phansi bebe nesivumelwane, izimpi zamatekisi nezingxabano zingasombululeka ngoba kusuke kubangwa yona le mizila nokungezwani. Kungamele ukuthi behlale phansi bexoxisane bethole isisombululo ngendlela e-right.

Abanye abantu baphuza ukuze balungise imizwa yoku cindezeleka noma ukudangala futhi bacabanga ukuthi uma bephuzile kuzoba yindlela yokwenza kubelula ukubhekana nezimo ezingezinhle. Lokhu kungabenza bakhohlwe ubungozi obukhona bokushayela bephuzile. Abanye abantu bathola ukuzithemba ngokweqile uma sebephuzile. Ukuphuza kudala ukuthi abantu babe nokuzithemba okungafanele okwenza kubelula ukuthi bephuze bese benza izinqumo ezingafanele njengokushayela ngenjwayelo ephezulu noma ngendlela engaphephile. Basuke sebezitshele ukuthi bona bayazi.